Merogo e mengwe e e sa itsegeng thata mme e ka nna melemo go e leka ke brocolli le cauliflower, merogo ena e nonofile ka di-mineral-e le di-vitamin-e. E nonofile ka dibithamini e leng vitamin C and vitamin K, e thusa mo tshilong ya dijo e thusa masole a mmele go lwantsha bolwetse jwa kankere, e thusa gape go lwantsha bolwetse jwa pelo, e tiisa marapo le mmele gape e ka thusa thata mo basimanyaneng gape merogo ena se segolo ke re ke yone e ka go thusa gore ka nako tsotlhe o nne o itekanetse.

Go jala mofuta wa maungo o jaaka diapole kgotsa dipanana go ka se nne botlhofu ka gonne mefuta e ya maungo e batla mmu o nonofileng le maemo a bosa a a rileng, ke jaaka fa dinako tse dingwe ga nke o a fitlhela maungo a mo mafelong a a rileng mme fela monate wa maungo a ke gore o a fitlhela ka paka e nngwe le e nngwe e kana ka selemo, a e kana ka mariga, a e kana ka letlhabula maungo a o a fitlhela mme jaaka o le molemirui maungo a na a tla ungwelwa thata o tla nna le letseno ka gonne ka paka e nngwe le e nngwe a kgona go a kotula ebile o kgona go a rekisa.

E jaaka ditamati e jalwa mo mmung mme ka nako tsotlhe o netefatsa gore maemo a bosa a go letla le gore mobu oo o nonofile mme o netefatsa gape gore lefelo le o lemang mo go lone le fitlhelelwa ke lone lesedi kgotsa lone letsatsi le gore mogote o moo o a go letla mme e gola ka setlhare. Tamati e feleletsa e gola mo kaleng e nngwe le e nngwe mme fa e atamela e tla go jwa tamati e nne khibidu mme o e tobetsa fa e feleletsa e tobetsega o a itse gore ke nako ya gore di ka rojwa.

Dipeo tsa rooibos-o di jalwa mo dikgweding tsa selemo e le Tlhakole le Mopitlwe mo mmung wa santa le acid. Dipeo di tlhoga morago ga pula ya letlhabula di tlhokomelwa dikgwedi di le nne ka letlhabula mo dikgweding di le Moranang ya go Motsheganong, di tlhokomelwa mo matlhokong le ditshenekegi di rojwa morago ga dikgwedi di le lesome le bobedi fa e setse e le matlhare ditlhareng di di beile mo letsatsing gore e nne kopi.

Melemo e e ka nnang teng mo boitekanelong jwa go ja rooibos ke gore e thusa ka maemo a madi le mafura mo mmeleng a motho, e sireletsa masole a mmele mo go nneng le matlhoko, e siametse motho wa dingwaga dingwe le dingwe a e ka nna mošwa, a e ka nna mogolo, a e ka nna ngwana, mongwe le mongwe o di tliseditse gore a e nwe ka gonne rooibos ga e na caffeine. Rooibos o gape e thusa ka boroko fa o tlhobaela fa o gateletse le maikutlo fa o palelwa ke go robala rooibos-o e ka go thusa thata.

Tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba ba nang le tsone ke tse di latelang e leng maemo a bosa a a sa laolegeng ebile a sa lebelelwa le komelelo ya lefatshe, kgatlhegelo ya mmu o o nonofileng ka ntlha ya phefo e e maatla le pula ya matla ka dibe le tshenyegelo ya dijalo ka ntlha ya ditshenekegi mme mathata a a ka rarabololwa ka go dirisa dinontsha mmu gape a tla rarabolwa ka go nna le metsi a mantsi mo mašwing ka nako tsotlhe go netefatsa gore di a nosediwa gape a ka fedisiwa ka go dirisa dikhemikale go fedisa tsone ditshenekegi.

Dikgwetlho tse balemirui ba lebanang le tsone ke gore maungo a bola ka bonako, se e nna tshenyegelo mo kgwebong ya balemirui, ba tshwanela ke go simolola go lema kwa ntlheng mme di tsaya nako gore ba di kotule.

Ba a omeletsa go ntsha a tsona gape a seliwa go ntsha mo go tsona mme fa a mangwe a apeiwa.

Dingwe tsa maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng ke dinamune, diapole, dipanana gonne di fitlhelelwa bonolo mo mabenkeleng a a farologaneng gape di tlhwatlhwa tlase gape mongwe le mongwe o letleletswe go di ja le go di jala.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng ke ditapole, maphutsi le ditamati ka gonne ga di fitlha ke jaaka fa mongwe le mongwe a kgona go di fitlhelela gape o kgona go reka peo ya tsona go tla go itumela tsona mo lapeng.

Ke dilemo tse e leng gore ga di senyege ka bonako, balemirui ba nna le letseno, kgwebo e a gola di ka dirisiwa jaaka dijo tsa diphologolo le tsa batho gape di ka dirisiwa go dira dijo tsa go tshwana le borotho, bupi, dijo tsa diphologolo.

Wine ga e se nngwe ya dijalo tse di jalwang mme wine e diriwa go tswa mo leungong le le lengwe le le jalwang e leng diterebe kgotsa yone grape, go tewa gore win e dira go tswa mo dilong le le rileng e leng grape, grape e a silwa go gamiwa metsi a teng go dira wine.

O tlhoka go nna le yone peo kgotsa sata, mmu o nonofileng, dithuo jaaka gangwe metsi a a lekaneng gore ka nako tsotlhe o nosetse tshimo ya gago, o tlhoka gape gore e nne mo leseding mo e leng goreng letsatsi le a tsena gore dijalo tsa gago di kry-e letsatsi le le lekaneng.

E ka dirisiwa jaaka boitekanelo jwa diruiwa le go ritibatsa maikutlo a tsone, e sireletsa tikologo mo e leng gore ga e na caffeine ka jalo ga e tlhage le fa go ntse jalo ga e newa motse re sireletsegile.

Ke borotho, raese dikuku tse di bakilweng di botlhokwa gonne di neela matla di tiile gape di ka thusa thata go tiisa ngwana o e le goreng ga e se a gole.

O tshwanetse go itse gore rooibos e tlhoka tlhokomelo e jang.

Rooibos e thusa ka high blood pressure gape e thusa ka maemo a mafura mo mmeleng gape e thusa ka go sireletsa letlalo la mmele gape e thusa ka gore ritibatsa maikutlo kgotsa gona fa o tlhobaela gape e mosola thata mo baneng ba banyane go ba thusa ka boroko.

Rooibos e dirisitswe mo dilong tse di bakilweng tsone tsa di sete le mo di-snack-eng tse di fanang maatla energy bar le granola, gape e dirisiwa mo ditlolong tsa moriri jaaka di-shampoo le di-conditioner le di-treatment for hair.